Ke dumellana le yona hobane ditoropong ha ho na kgotso ho lerata o fokodisa monahano le maikutlo ho o holetse toropong shopong wa be o tjhakela mahaeng. O bona phapano haholo ebile wa phomola o thaba le ho bona dinaledi le ho fumana dintho ka ditheko tse tlase.

Batho ba setso ba shebella lebollo la sepetlele tlase hobane lebollo la sekgowa le shebile feela ho tlosa letlalo la ka pele. Ha le tsamaye le dithuto tsa lebollo. Lebollo la sepetlele le sebedisa ente e fokotsang bohloko empa mane lebollong la setso ba dumela hore bohloko bo wa hlokeha leetong la ho ba monna. Ke bona monahano oo o le kotsi hanyane hobane ho ba monna ho se ho tlosa letlalo la ka pele feela dikoma tsa setso tse ngata. Bana ha ba sa kgutla, ba phela, hobane ho tletse batho ba sa tsebeng ho tsamaisa koma ba shebile tjhelete feela.

Ke ya dumela le ketso ena ebile ke ya e hana. E kaba taba e hantle ho fokotsa bohloko hobane ho thwe lesea le fola ka pele. Empa nna ke ka rata hore motho e mong le e mong a inkela qeto ka ho tlosa nama ya hae ya ka pele.

Ho ya ka hore ke sepetlele se feng bongata ba di-private dijo tsa teng di hantle batho ba be ba kope sekotlolo sa bobedi. Ha ke no fosa ke re dipetlele tsa mmuso kaofela di pheha dijo tse mpe di teng tse phehang hantle dijo tse monate kapo tse jehang.

Motho ya imileng a ka beleha ngwana nako e nngwe le e ngwe. Ha ke ke a emela taba ya hore tleliniking ho bulwa hoseng. Ka maswabi ke kile ka ka felletsa motswalle wa ka a la hlahelwa ke bana mpeng. Mofula Clinic mane Soweto yane ya re thusa hobane ba ne ba butswe bosiu ra thusahala.

Ho ya ka hore ke pheko difeng tse rekiswang dipheko tse sa hlokeng lengwalo kapa setempe sa ngaka ya sekgowa nka di reka empa tse tsa sekgowa ho kaba kotsi haholo ho reka ntho e sa lekolwang ke dingaka kapa batho ba di-science ba bophelo bo botle.

Nna ha ke sa sebedisa dipheko tsa sekgowa kapo ke ya di fokotsa. Ho sebedisa mala ke sebedisa letswai kapa tee e ntsho ho kolomaka mala le madi a tsamayang mmeleng.

Bofokodi ha bo ame mmele feela bo dula haholo le kelellong. Ke bona ekare ke ka mo thusa hore a amohele seemo sa hae. Jwale o tlamehile a latele maele a wa fumaneng bookelong haebe o sa lakatsa ho phela ho phela bophelo bo monate bo nang le lethabo.

Makgetlong a mangata ha ntho e se na bopaki kapo e sa kgolwahale e kaba kotsi haholo ho fihla moo motho a lahlehelwa ke bophelo kapa ditjhelete tse ngata.

Mmuso wa leka ho lokisa ditshebeletso tsa bophelo empa ho sa na le mosebetsi o mongata o hlokahalang. Ke bona di-Mobile Clinic di ata di thusa ka bofokodi bo bonyane empa dipetlele ha di so be le dintho tse re di fumanang bookelong ba ka di-clinic kapa dipetlele tsa toropong.

Ditleliniki le dipetlele tsa mahaeng di behetswe budget e nyane fela ditsela tsa teng ha di ya loka le bo hole ba teng bo ama hore batho ba fumane meriana ka bo nako kapo ka botlalo.

Ha ke na bothata le ntate moholo hobane o fihlile boholong ka tsona dipheko tseo. Ke ka botsa fela hore ke moriane wa eng ao tshwereng o na le eng ebile ke kope ho tsamaya le ena ha a ya ngakeng ya hae ho netefatsa hore meriana eo ha ena bokotsi.

Ho na le dintho tse ding tsa moya tse re ke ke ra di bona ka leihlo la nama ka nako e nngwe kapa ka nako e ngata ke diketso tsa rona tse re tsamaisang metsamao e re tsamayang nna ke kgethile ho tshepela ho dithuto le ho sebedisa sekolo ho aha bophelo bo botle ho ka kgetha ho phela ka boshodu kapo ka bonokwane.

Ke buile lekgetlo la pele hore ho tlo ya ka hore ke pheko e feng. Kaofela ha rona re na le bohlale ba ho tseba hore ntho e re etsang kapa e re utlwang e tsamaisana le rona kapo o shapa ke letswalo na. Haebe ha hona bopaki ka mosebetsi wa keletso eo kapa hona le bokotsi. Ke ya tseba hore ha se keletso e ke tlo e nkang nna.

Re ka sebedisa tshebeletso tsa ho romela, ho tshwana le di-company tse ngata tse nkeke ka dibitsa ka mabitso mo Afrika Borwa. Re ka sheba le hore motho o dula hokae mohlomong re ka fumana dithuthuthu kapa di-bicycle. Ho tsamaisa meriana eo moreki o tlo patala tefello e nyane fela ho tlisetswa meriana eo.

Ke ya e thabela nna hobane di phephile ha ke so utlwe ho thwe motho o hlokahetse hobane o bollotse tleleniking. Ditleliniki ebile di na le diente tse fokotsang bohloko ebile bana le baholo ba fola ka pele ha ba latela keletso ya mooki wa Clinic.

Di fumaneha ha bonolo haholo ba kgona le ho ho thusa ho tseba hore o tlamehile ho kgutla neng ho lata dipidisi kapa ente ya hao e latelang ha se hangata o fihlang ho thwe dipidisi tsa thibela pelehi ha diyo kapa o injection e fedile.

Ha ke dumele hore puisano eo e kenya bana thobalanong ho sa buwe ka yona ngwana o ithuta dintho tse mafosi bakgotsing kapa seterateng o makale ngwana a fihla a imile kapa a emisitse. Re le batswadi tlamehile re buwe le bana re ba bontshe ho re mohlomong ha ba ka ema ho fihlela nako eo ba nang le maikarabelo ba ka qala ditaba tsa thobalano re se ka etsa thobalano ekare ke ntho e mpe e tshabehang empa e le ya batho ba se ba hodile ka kelellong. Ha ebe ngwana o sa qadile o mo dudisa fatshe o mo fa keletso ya hore o thibela jwang ho ima le dikokwanahloko tse itseng.

Ditharollo tse fokolang ha ke utlwisisi potso ena empa ke tla leka ho e araba. Ke nahana hore ke taba tsa ntshetsopele e salletseng morao ho mahaeng. Ditsela di mpe di network di mpe kapa ha diyo. Mohlomong ho ka ba le bohareng moo batho ba ka latang di-parcel tsa bona teng. Ho tshwana le lebenkele e rona re ka etsa molemo wa ho buisana le motho wa lebenkele re mo fe nthonyana e ka mo thabisang kapo ba ka lata di-parcel a sepoleseng.

Ke puo e halifisang batswadi ena ke ka leka ho ba hlalosetsa hore rona re le mathitjhere re phela le bana ba bona nako e fetang bona matlung. Bana ba bona ba na le dipotso kgahlanong le mebele ya bona e fetohang. Re batla ho thusana le bona hore ba qete sekolo ba se ka e fumana ba etsa ntho tse tshwanang le thobalano ba sa tsebe ditlamorao tsa yona ha re ba rome empa ba re ba eletsa ka hore re ka se ba thibele ho diketso tsa ho ratana le thobalano. Ba tlo di etsa morao ha di tsebe tsa rona ha re sa buwe le bona.

Ke puo e halefisang haholo ena. Malapa a mang a bona ho etsa bana e le leruo le mpho e tswang ho Modimo. Mohlomong o mong ha ba ka hlalosa bokotsi kapa dikotsi tse amanang le ho etsa bana ke le moholo. Ke tse feng nka ba amohela le puo ya bona.